Ditshenyegelo tse dikgolo tsa data di dira gore batho ba ba sa berekeng ba nne le bothata go batla dikopo tsa tiro. Go kopa ka inthanete kgotsa go ithuta ka inthanete e oketsa mathata a bone a madi le a setšhaba.

Ke dirisa data ya mebileng. Ke reka packet-eng ya beke kgotsa kgwedi. E kgokaganya founu ya me le inthanete. Mme ke e tlhopha ka ntlha ya bonolo le lebelo.

Kgwedi e e fetileng ke rekile data ya two hundred-e e e kgwedi. Fa o reka data leba ka ditshenyegelo, nako e e tshelang, phitlhelelo ya network le lebelo.

Di gig-e tse di ka nna lekgolo go ya go tse di lekgolo le botlhano di lekanela go tshela kgwedi yotlhe. Ke ka rata go di amogela ka letsatsi la ntlha la kgwedi ka ntlha ya bonolo.

Five gig-e tla oketsa lebelo la data le tshegetso. Botsogo, dikoloi, tlhagiso le boithabiso di tla bona molemo. Ditlelo tse dišwa di akaretsa matlo a boitshepo. Di-device-e tsa le maitemogelo a virtual.

Go dirisa data ya mmileng, tsala ya me e tshwanetse go ya mo settings, mobile data e kongele mme e tlhophile paketeng ya data go tswa mo faming. Founu e tla kgona go tsena inthanete go romela melaetsa, go letlelela le go dirisa dikopo.

Fa data e felela ka bonako, nka reka top up kgotsa pakete e e ntšhwa.

Ke reka data ka tlhamalalo mo lebenkeleng kgotsa ka App ya mofami. E bonolo ebile e thusa ka go leba tshegetso. E thusa go boloka madi ka go tila go reka thata.

Nka abelana data ya me le tsala ya me ka mobile hotspot. Ke ya mo settings, mobile hotspot ke e kongele, ke bea password-e mme ke bolelela tsala ya me gore e kgokagane. Erile a ka dirisa data ya me go romela emeili.

Dikgopolo tsa data ya me, mobile, di tla fetoga go fa data e e kgolo kgotsa e e sa lekanyediwang. Ka fa go tlhokegang go oketsega. Ditheko di ka fetoga tse di tla ama gore ba dirisang data ba ka di fitlhelela jang. Mme dikgopolo di ka nna le bonolo go fitlha mo tlhakanelong ya tshebediso.

Ee, go dirisa di smartphone go ka nna bolokegileng mo boithuting fa go dirisiwa ka boikarabelo. Dithuso mo thutong, patlisiso le puisanong. Mme go dirisa thata kgotsa go bonwa ga dikahare tse di sa siamang go ka nna kotsi.

AI, e tokafatsa thuto ya makala a a kwa godimo ka go tokafatsa thuto, patlisiso le go ikgethela motho mme go tlhokega go ikamahanya le thekenoloji e ntšhwa.

Thekenoloji nngwe jaaka ditshegetso tse di solofetsang se se sa tshwaneng kgotsa di dirisiwa tse di turang. Di ka le phoso. Ke lekile tse dingwe mme ga di a dira jaaka di solofetswe.